Laha Afrika-Dzonga hi na mapurasi lawa ya byalaka tidiriva .

Laha Afrika-Dzonga hi na mapurasi lawa ya byalaka tidiriva. Tidiriva leti va endlaka vhinyo hi tona, leyi xavisiwaka laha tikweni ni le matikweni ya le handle. Tanihi n'wini wa purasi tivisa vanhu hi purasi, hi vhinyo ya wena.

Ku na tinxaka to hambanahambana ta timanga naswona ti byariwa hi nkarhi wo hambana. U lava ku byala timanga ensin'wini ya wena, hlawula rixaka rin'we ra timanga kutani u hlamusela leswaku xana i yini lexi u faneleke ku xi tekela nhlokweni loko u byala timanga leti.

U fuwile tihomu ta nyama kambe tihomu ta wena a ti kuli kahle hikokwalaho ka ku kala ka mati. Hlamusela leswaku u nga ma hlengeletisa ku yini mati ku kota ku kurisa tihomu ta wena kahle.

Malume u fuwile tihomu ni timbuti kambe a nga tivi leswaku swifuwo swa yena a swi hlayisiwi ntsena hi swakudya ni mati. Hlamusela malume hikokwalaho ka yini a fanerile ku tlhavela swifuwo swa yena.

U na vuvabyi leri.

U na vuvabyi leri tlulelaka epurasini ra wena. Xana a wu ta swi sivela njhani ku hangalaka ka byona? naswona a wu ta endla yini leswaku vuvabyi lebyi byi a nga ha .

Xana u tshama u senga rifuwo xo karhi masi, kumbe ku vona loko ri sengiwa? Nhlamusela ndlela leyi xi sengiwaka ha xona.

U na bindzu ro xavisa tihuku. Van'wana va vaxavi va wena va lava tihuku leti hluviweke. Hlamusela vaxavi va wena leswaku hikwalaho ka yini ntsengo wa mali leyi va nga yi hakela wu ta tlakuka.

I nkarhi wo byala ensin'wini ya wena. Xana i yini u swi langutelaka eka mbewu loko u karhi u yi kambela? Naswona swi onha yini loko mbewu yi nga kamberiwangi hi ku hetiseka?

Xana hi byihi vukahle bya crop rotation loko swi ta eka ku landzela maendlelo ya swa agriculture?

Xana ku cinca ka maxelo swi khumba njhani nsirhelelo wa swakudya na mphakelo wa swakudya eka vanhu? Naswona u nga hunguta njhani vuyelo bya ku cinca ka maxelo eka nsirhelelo wa swakudya?

Xana u vona vatirhi emapurasini va tirha ehansi ka swipimelo swa kahle, kumbe wa kaneta ke? Hlamusela leswi swi endlaka u nge va tirha kahle kumbe a va tirhi kahle.

E-e a swi lulamangi ku vatirhi va le mapurasini va tirha navusiku, hikuva va nge koti ku vona laha va tirhaka kona. Naswona ku na swiharhi swo hambanahambana emapurasini leswi swi nga ta va vavisa swi va endla ku va vabya.

E-e a swi fikeli swilaveko swa vona hikuva, vatirhi va va le mapurasini va hola mali leyitsongo. Nakona swilo swa durha, swakudya swa durha, mali leyi va kumaka yona i yi ntsongo for ku va nga endla swilo hinkwaswo leswi swi lavekaka.

Ndzi lava ku fuwa swifuwo swo fana na tihomu, timbuti, tihuku, nakambe ndzi tlhela ndzi byala xipinachi, beetroot-i, tinyala, ni matamatisi, ni mazambala. Kutani ndzi lava ni vatirhi va mina va tirha va tiyisile ku swifuwo swa mina swi tshama swi tsakile, swi kuma ni swi nga onhaki kumbe swi nga fi.

E-e a va kumi mali leyi ringaneke ntirho lowu va wu endlaka hikuva va tirha ntirho wo tala ngopfu, ende va tirha ku tlula muholo wa mali leyi va va nyikaka yona. Va tlhela va chayisa navusiku.

Ndzi ta kombela ku tshama ndzi ri na swilo leswi ndzi lavaka swona swa nkoka ngopfu, ku fana ni mati ni swakudya. Kambe ku va ni ndhawu leyi yi nga kahle for ku ni nga tshama ka yona.

Ina i mhaka ya kahle ku ri vatirhi va le mapurasini va tirha hi masiku ya timpfula hikuva, mpfula yi pfuna ku laha hansi ku nga tiyi. Nakona swilo leswi va nga ta swi byala swi ta va swi tsakile swinene, swi ta kula kahle. Kambe loko vo tirha hi masiku ya ku a ku na mpfula, leswi va swi byalaka byi ta onhaka byi nge tsakisi, nakona laha hansi ku ta va ku vava ngopfu hikuva ku ta va ku tiyile.

Ina swi fanerile hikuva hinkwavo vanhu va lava ntirho, va lava ku hlayisa mindyangu ya vona. Se ndzi vona ku ri ku ri xa kahle ku va thola un'wana .

E-e a wu ringananga hikuva ntirho lowu va wu tirhaka u tele ngopfu ende wu kulu ngopfu, leswaku va nga hola twenty-eight rand seventy-nine cent. Swo lava va engetela mali kutani vatirhi va ta tsaka swinene, ku va va kota ku xava leswi faneleke.

Ina swi fanerile ku va kuma masiku yo wisa. Hikuva loko va tshama va ri ku tirheni miri wa karhala nakona va ta hetelela va vabya.

Ndhawu leyi va tshamaka eka yona ndzi vona yi ri ndhawu ya kahle swinene, hikuva i na swilo hinkwaswo. Yi na leswi va byalaka swona, yi na misinya leyi tisaka moya ku va tshama va ri right-i, va ri vanhu va va nga vabyi. Nakona mati makumeka laha va tshamaka kona, a ma hluphi ku fana na loko va ri makaya.